Ke le Bucks-e yana ke a araba, manyalo a setso a me, a setso sa ka, nna go ya ka nna ga ke a itumela ka 'baka la lobola mara ga o ka tsaya motho wa motlhabo o mongwe yaka e ka nna wa jola le motho yo mosweu dilo tsa bo laola ga dio. Lobola ke yone e tshwaraganeng le bothata mo setsong se e leng sa ka, ke sone se nna ke re once ke tla itlhopela mosadi wa motlhobo o mongwe, e ka ba wa mosweu or-e e ka ba wa mo-coloured-te.

Nna ke bona, ke Bucks-e, nna ke bona go le botoka ba apere meaparo ya bone wa setswe ka gonne moaparo wa bona wa setso o supa gore bone ke bo metlhobo mang, a ke baTswana ee, se'o seo se tla kgona go dira batho aware gore nnyaa ke lenyalo la baTswana, ke sone se ba apereng moaparo wa setso.

Ke Bucks-e, nna ka setso sa ka ke apara borokgwe bo blue, ka hempe e blue, ka gonne mmala wa blue ke mmala o o supetsang gore ke motlobo wa moTswana ke mala wa diaparo tsa setso tsa baTswana gape ke be ke apara le hempe or-e ka suit-u yone e blue ka ditlhako ke di-polish-ile.

Ke Bucks, go ya ka nna gore goreng go botlhokwa gore ke itse setso sa ka, go ya ka badimo ba gago nako dingwe mebereko e a go gana, dilo ga di go tsamaele sentle mo botshelong ka lebaka la gore ga o itse setso sa gago. Go ke tshepa gore ga o ka itse setso sa ko ga lona sa ko bo papa gago, or-e sa ko ga lona se bulela batho ditsela, di ba supetsa gore ga ba lebale kwa ba tswang teng and-e ba motlotlo ka seo.

Ke Bucks-e a arabang, go tlotla moswi le go gomotsa ba ba hutsafetseng ke fa ba tlhabelwa kgomo, mo e leng gore kgomo ga ntla be e tsamaya e apewa yotlhe, e a go sala, e be e sala e le e ntsi. So e a go salela ba ba hutsafetseng ba kgone ba sale ba ja yaka moswa a ile go 'itlhiwa.

Ke Bucks-e o a arabang, gone re tla botsa bagolo ba rona ba pele gore dijo tsa setso di apewa yang. Ee, ke bone ba tla re rutang ba re tlhalosetsa gore dijo tsa setso di apewa yang le rona e re ha re godile re be re itse le rona re bitsa re na le bašwa ba e le goreng le rona re ba ruta se le rona bagolo ba rona ba se rutileng sona. Ke go pass-eletsa mo go ba ba tlang, mo generation e e tlang se re se rutilweng. So ke hela re botsa bagolo ba rona gore dijo tsa setso di apewa yang.

Ke Bucks-e o a arabang mo, go ya ka nna mosadi yo o tlhokafaletsweng ke monna le ka setso sa rona o tshwanetse go dula six months-e or-e jara go tswa mo ke ene o o tla itseelang tshwetso ya gore o dirang ka botshelo ba gagwe le sehihi se a tlhapiwa, o ya ko bathong ba ba botlhale ba mo tlhapisa sehihi seo sa gore yaka a tlhokafaletswe ke monna.

Go ya ka yanong ke Bucks-e o a arabang, go ya ka no. Sengwe le sengwe se a change-a yaka nako e change-a, dijara di-change-a le meaparo e a change-a ke sone se yaka o tla go hitlhela bašwa ba nou yana ba rata moaparo wa nou yana wa segompieno, wa sejwale-jwale. Ke sone se ga ba change-e colour-ra or-e ga ba change-e mediro ya pele, mare ba change-a fashion ya se se apariwang and-e fashion-e ya teng e tshwanetse e be e tsamaisana le ya kgale, ke sone se se diragalang nako ya go tshwana le e.